Bopaki bo batlang bank-eng moo o dulang teng ke bopaki ba mangolo. Mangolo a fihlang moo o dulang teng, a ngotswe lebitso la hao. Ke ka moo bank-a e ka tsebang hore kannete o dula hona moo. Jwale mangolo a hlokeha ha o lo etsa account e ntjha bank-eng.

Nna ke bona hore ho na le hore o ye ho mashonisa ho betere, o ye bank-eng. O etse personal overdraft ka tsela eo o ka kgona ho e patala ntle le interest e ngata e lekanang le ya bo mashonisa. Ho mashonisa ha o sena tjhelete, o a tla mashonisa a o, nkele dintho tse leng ka hare ka tlung kapa a qetelle a o lemaditse. Ebile hape interest ya bona e ngata haholo. Ba bang ba qala ho thirty percent-e ho ya ho fifty percent. Tjhelete eo e ngata haholo hobane ba nka halofo kaofela ya tjhelete eo o e kadimileng. Jwale ho betere ha o ya bank-eng hobane interest ya bona ha e yo ngata haholo.

Ha o na le life cover ho tlamehile o wele hloko ha o kgetha bajalefa ba hao. Ha o na le bana, ho betere hore o e siele bana ba hao kapa lelapa la hao. Hore ha o se o seo Modimo a se a o hopotse, o se o hlokahetse, o fumantshe hore bana ba hao ba na le tjhelete e tla salang e ba hlokomela. Mme ba se ke ba sotleha ha wena a neng a ba sebeletsa o se o ile.

Tjhelete ya rona e ba ngata ha e fihla Mozambique, hobane ranta ya rona ha e le hodimo, o fumantshe hore ranta ya Mozambique e fatshe haholo. Jwale ha o nka tjhelete ya rona e ilo phapanyetswa ka Mozambique e fihla e le ngata haholo. Hobane ha e lekane. Mafatsheng a mang e ba nyane mafatsheng a mang e ba ngata. Jwale Mozambique ke lefatshe le leng moo e leng hore ho tholahala hore tjhelete ya rona ha e fihla ho bona e ba ngata.

Ke batla account-o ya polokelo e ditswala tse ntle haholo. Ke batla ho qala ho boloka tjhelete. Mme ke batla e tla bang le tswala ka tsela e potlakileng. Ke tjho le ha ke kgetha ho sebedisa tjhelete ya ka ka mora dikgwedi tse tsheletseng kapa ka mora jara kapa ka mora dijara tse mmalwa. Ke kopa o nhlalosetse hore nka kgetha account-e e feng e tla nketsetsang tswalo e ntle.

Batho ha ba tshepahale ka nako tse ngata, jwale di-stokvel-e tse ngata ho fumantshe hore ho bolokwa tjhelete. E fuwa batho ba itseng ebe re boloka jara kaofela. E re ha ho fihla, e se e le mafelong a jara. Re se re tshwanetse jwale ho arohanya tjhelete ho fumantshe hore motho a neng a tshwarisitswe tjhelete o baleha le yona. Jwale ke yona ntho e etsang hore ke ske ka batla ho join-a stokvel-e kapa ditokvele kaofela ha tsona. Ke bona ho le betere hore ke ipolokele tjhelete ya ka bank-eng.

Ke bona tjhelete eo e tshwanetse batho ba bo mme e tshwanetse le batho ba bo ntate. Hobane ha re sebetsa kaofela ke bona ho le hotle hore e re tshwanetse kaofela. Mme ho tlamehile hore re fumane hobane motho o mong le o mong ha sebetsa o sebetsa ka thata. E re ha a felletswe ke mosebetsi o tloha a e hloka tjhelete eo. Jwale ha e tshwanetse batho ba bo mme, ke bona e tshwanetse le batho ba bo ntate.

Ke ne ke kopa ho hlalosetswa ka ditefiso tsa phaello, hobane ke ne ke sa tsebe hore tjhelete ena ha ke e nkile le tlo hula e ngata hakanakana. Jwale ho tlile jwang hore ho hulwe tjhelete ena kaofela ka nako e le nngwe? Ke kopa le nhlalosetseng hore ho etsahetseng kapa ho na le moo ho nang le phoso na?

Ha ke ntsha tjhelete ATM ke fumane hore e ya short-a ha ho na le branch e haufinyana. Nka kena ho yona, ke ba jwetse hore ke ntshitse tjhelete empa e tswile e sa lekana le eo ke neng ke e tobeditse. Ha ho se na branch haufinyane nka founela bank-a. Ke ba botse hore ho etsahetseng. Ke a tseba technology ya kgona hore ba bone ha tjhelete e tswile e short-a, mme ba ka nthusa ka potlako.

Batho hangata ba batla ntho, e leng hore e nka nako haholo. Ha ba utlwisisi hore tshireletso e felletseng e fana ka boroko bo kgutsitseng haholo hobane haeba ha e batle le ha e batla tjhelete e ngata, empa ha e nke nako e telele. Jwale batho ba batla ho nka ntho tse nkang nako e telele. A ba a patala hanyenyane tjhelete e fatshe haholo. Ha ba tsebe hore ha o patala e kgolo o qeta sekoloto sa hao ka pele.